Hoya ka nna eya mehleng ya kgale monna e ne le ena ya hlokomela lelapa a etsang tsohle. Empa mehleng ena ya rona ya setlabotjha ke nahana hore ke ka lebaka la ditekatekano. Motho e mong le mong o tlameha hore a bone hore ka tlung dijo dia rekwa dintho tsa ntlo dia lokiswa, ha se mosebetsi o tlammeng monna fela. Le teng ha hona moo monna a tlamehang teng hore ebe yena a fanang ka lentswe la ho qetela, aa. Jwang empa re sebedisana ka ntho tsohle, re tlameha hore ntho engwe le ngwe e etsuwang ka tlung ebe rea dumellana. Re le monna le mosadi hore ee re etse tjena kapa ha re etse tjena, ha hona monna a tlamehang hore ebe yena motho a fanang ka ntswe la ho qetela. Ke tsela eo nna ke bonang ka yona nna jwalo. Eya nna hape ke etsa bonnete ba hore le nna kea bona hore ke kenya letsoho, mo ke kenyang letsoho teng, re bone hore dintho dia etsahala.

Ho fihlela batjha ka thuto tsa setso tsa ho re hloka ho ikamahanya le mekgwa ya bona ya digital. Re ka theha ditaba tsa marangrang tse hla jwalo ka di-video tsa ho pheha, diboloko le dithupelo tsa metjha ya ditaba ya setjhaba. Tse bontshang ditlolo tsa setso ka mokgwa wa sejwalejwale. Tshebedisano mmoho le ba diphephetso tsa ho pheha Internet-eng le di phatlalatso tse hlahang, di ka thusa ho hlahisa thahasello le ho kgothaletsa batjha ho leka mekgwa ya setso ya ho pheha. Ntle le moo ho ntshetsa pele ditshebeletso tsa mehala le dithuto tsa ho pheha Internet-eng ho ka fana ka di-platform tsa ho ithuta tse fumanehang ha bonolo. Ke hore ka mokgwa o mong e ka kgona ho ba thusa ka tsela e bona ba e thabelang.

Setso sa Afrika Borwa. Masela a setso ana le bohlokwa bo boholo. Seshweshwe se ratwang ke baahi ke lesala la , le tshwarellang la kgothu le nang le mengolo e ikgethang e tailweng ka . Lesela le leng le tummeng ka lesela la hempe ya Madiba. Le tsebahalang ka mebala e kganyang le mekgwa ya ke rata seshweshwe ka ho kgetheha. E seng feela ka meralo ya sona, e ikgethang. Empa hape le nalane ya sona e nonneng le bohlokwa ba setso ho le fa la Afrika Borwa.

Ho ya ka nna, jwalo ka motjha ke dumela hore nkgono ke yena motho ya phethahetseng ho ka ruta batjha ka meetlo ya rona. Ka tsebo ya hae e ngata le boiphihlelo a ka arolelana dipale tsa boholoholo ba rona, mme a amahanya batjha le ho ithuta mekgwa ya setso. Ho tloha ka ho pheha le ho apara diaparo, ho ya ho meetlo. A ka tataisa ka mamello, mme a fana ka le la bohlokwa. Leo e bang batjha ba ka ikemisetsa ho le bolokela meleko e meng e tlang.

Ke motho ya ithorisang ka ho keteka moetlo wa heso. Ya bolokang meetlo, mme ya ratang puo ya heso. Le ha hole jwalo lerato laka bakeng sa lefa la ka ha le nthibele ho bona botle le bohlokwa ba ditso tse ding. Ke na le tlhompho e kgolo ho batho ba merabe e sa tshwaneng. Ke hlokomela hore ho se tshwane ha rona ke hona ho etsang hore lefatshe e be sebaka se ruileng. Le se thahasellisang haholwanyane. Ke dumela ho amohela mefutafuta, ho kgothaletsa kutlwisiso ya ditso tse fapaneng le ho hodisa akaralletso ho qetellong ho ntlafatsa bophelo baka le ho atolosa pono ya ka.